Go tshameka metshameko ya bidio ya kgaisano, e ka nna motshameko le go itlosa bodutu ka gonne go kgotsofatsa dinonofo tsa konokono tsa tsone ka bobedi. Go itlosa bodutu ke tiro ya boitloso-bodutu e e dirwang go ijesa monate le go ijesa monate ka motshameko. O ne o okaretsa kgaisano e rulagantsweng go tlhabolola bokgoni, go dira mmogo ka setlhopa le go katisiwa ka tsela e e gagametseng.

Ee, go nna teng ga metshameko ya difounu tsa cellular, go ka tswa go fokoditse go tshameka ka namana ka go fetola nako nngwe le tlhokomelo e pele e neng e dirisediwa go tshameka sefatlhego le sefatlhego go ya go dirisana le batho ba le nosi kgotsa ba le kgakala mo inthanete.

Ke akanya gore o ka leka Street Fighter Six, ke molemo ka go fetisisa ntwa papaletswa gompieno ga a ntse a entšha haholo se bapale botswalo le lona sejwale-jwale, ditaolo, sekema-kgetho.

Didiriswa tsa eleketeroniki di dira gore batshameki ba kgone go golagana le go tshameka mmogo mo inthaneteng ba le gongwe le gongwe mo lefatsheng, mme seno se dira gore go tshameka gonne tiro ya go kopana le batho go na le go e tshameka ba le .

Metshameko ya se ileketeroniki e monate ka gonne o ka tshameka le mongwe le mongwe ebile e entse dilo di be bonolo, ebile metshameko ya se ileketeroniki bontsi ba yona e a duela.

Ga go tlhokege dilo tse dintsi, go tlhokega inthanete, inthanete e e siameng le cellular ya gago e nne gantle ebile go na le motshameko o mongwe, o r'o bitsang Betway Premiumship. O ka nna wa lokela di-details tsa gago moo, maina a gago, tsohle tse nepahetseng, ga o fetsa o tshameka metshameko eo e mo Betway, wa duelwa, kry-a madi.

Le fa go ntse jalo, go tshameka thata go ka baka ditlamorago tse di sa siamang, go akaretsa le mathata a botsogo jwa mmele a a tshwanang le dikgobalo tsa go ngomoga pelo tse di boabolediwang le go gatelelwa ke matlho, go nna mo kotsing e e oketsegileng ya go nona le dikgwetlho tsa botsogo jwa tlhaloganyo tse di jaaka go tlhobaela le go tshwenyega thata mo maikutlong. Nna ke rata Bet Games, tsona di Casino Games tsa kwa Betway.

E tlhoka data kaonne ke cellular. Mo inthaneteng ga gona selo sa mahala, o tshwanetse go lokela data kgotsa o sebedise unlimited Wi-Fi-ya.

Batho ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka gonne ke nako ya go iketla, go kopana le batho ba bangwe le go tshaba morago ga maikarabelo a letsatsi.

Metshameko ya internet e tokafatsa matshelo a rona ka gonne ga o tlhoke 'ore o tswe mo motseng wa gago o ye koo, o etsa sengwe le sengwe ka cellular ya gago, o iketlile mo ntlong. Bogologolo metshameko ne e seyo ya inthanete ka gonne ne go se na di-cellular tse tshwanang le tse re di sebedisang segompieno, ne go se na di-data, ne go se na di-Wi-Fi le tekenoloji ya bogologolo ne e seyo, ne e se advanced go tshwana le e re naleng yona gompieno.

Di dintsi dikotsi tse tsa metshameko mo inthanete jaaka diskemara, go na le dinweenwee, ditsotsi tse di etsang dilo tse sa siamang mo inthanete jaaka ba tla re o lokele madi, o tla kry-a tšhel'te e fetang e o e tsentseng kante ga e yo eo, ke botsotsi.

Batho ba kwa magaeng ba santsane ba phela se kgale, ba santsane ba phela bogologolo, ba morago ka dilo tse dintsi go feta rona ba fa.